Go na le merogo e e tlwaelegang e ka nnang molemo go e leka jaaka morogo wa leretho o o nang le diminerale kgotsa morogo wa thepe o o golang gaufi le metsi morogo wa tshwenye o leng monate ka mašwi kgotsa ka nama le morogo wa lelapa o leng monate ka letswai.

Go jala diapole o simolola go tlhoma setlhare sa ngwaga mo lefelong le le nang le letsatsi le mobu o o ka ntshang metsi o nosetsa o kgaola makala a a feteletseng mme o sireletsa mo ditshenyehong o tsaya dingwaga pele dintsha maungo mme fa dithunya o itse gore dijo di tseleng dipanana tsone o di jala ka banana mo mmung kgotsa letlakala la dipanana mo mmung tsone di gola ka bonako di tlhoka metsi le letsatsi go le gontsi fa di butse o kgaola setlhare mme o tlogele diphuphu tse dingwe go tswelela.

Go jala tamati go simolola ka go jala peo mo mmung o o nonneng kgotsa mo dibakeng tse di kgethehileng tse di sireletsang peo fa di tlhaga o di tlhokomela ka go di nosetsa ka metlha le go di sireletsa kgatlhanong le dibokwana le malwetsi fa di simolola go dira matlhare o di tlhokomele gore di bone letsatsi tamati di butswa ka morago ga dikgwedi morago ga go jalwa mme fa mebala ya tsona e thoma e fetoga e ba khibidu kgotsa e le thekolo ke moo o di kgaolang ka diatla.

Rooibos e simolola ka peo e e jalwang mo mmung o omileng mo karolong ya Ciderberg kwa Kapa botlhaba peo e tloga ka dimela tse di nnye tse di tlhokang letsatsi le pula e ntsi ka morago ga dikgwedi tse di nne makala a omileng a thubiwa le go tsidifadiwa go ntsha monko le tatso mme e pakwa jaaka tee ga setse e le ready.

Melemo ya rooibos ke go fokotsa kotsi ya malwetsi a jaaka kankere le malwetsi a pelo gape e ka go thusa go fokotsa go ruruga go laola sukiri ya madi le go fokotsa kgatelelo ya madi.

Balemirui mo Aforika Borwa ba lebane le dikgwetlho di le mmalwa go akaretsa ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete jaaka komelelo le pula e e sa bonelwang pele go samagana le tseno go tlhoka mokgwa o o nang le dikarolo tse dintsi o akaretsang mekgwa ya temothuo e e tsenelelang phitlhelelo ya ditshego ya matlole ya mafaratlhatlha a a tokafaditsweng a mmaraka.

Balemirui ba lebane le ditlamorago tsa phetogo ya tlelaemete tse di jaaka maemo a bosa a feteletseng le tlhaelo ya metsi go runya ga disenyi le malwetsi tlhaelo ya badiri le go sa tlhatlhamang ga mebaraka.

Metswako e e theilweng mo maungong jaaka metswako e e mešwa ya tatso mo dijemeng le matuteng le ditiriso tse di kgethegileng tsa maungo a a tlhophisitsweng jaaka go bopa sešwa le ditlatso tsa pie.

Dipanana, diapole, dinamune, merara, magapu le di-mango, maungo ano a ratwa ka ntlha ya motswako wa di ntlha tse di jaaka go nna monate ga tsone boleng jwa phepho go lengwa bonolo le go kgona go diriswa mo dijong tse di farologaneng.

Ditapole ditamati le dieiye, ditapole di ratwa ka ntlha ya go kgona go diriswa ka ditsela tse dintsi le go dirisiwa thata jaaka dijo tsa konoko mo dijong tse di farologaneng fa ditamati tsone di itumelwa ka ntlha ya tatso ya tsone le boleng jwa phepo mme ke motswako wa botlhokwa mo dijong tse dintšhi eiye gape ke karolo ya motheo mo di-recipe-ing tse dintsi lefatshe ka bophara mme seno se dira gore di nne tlhopo e ratwang metlha.

Go dira jaaka metswedi ya konokono ya diphepho le go tshameka dikarolo tse di botlhokwa mo dijong tsa diphologolo le ditiriso tse di farologaneng tsa modirelo, mabele bogolosegolo ke sejalo se se nang le ditiriso tse dintsi tota le se se kgonang go itshokela komelelo se se dirang gore e nne motswedi wa botlhokwa mo dikgaolong tse di lebaneng le tlhaelo ya metsi.

Wine farming ke tshimo ya morara ke mo diterebe di jalwang teng mme lefelo leo go etswa veine ke mo go tlhagiswa veine teng temo ya morara ke go lema le go kutula merara diterebe di mela diterebeng tsa morara ka jalo fa merara e le semela sa ntlha se se jalwang jaaka e le setlhagiswa sa bofelo motho a kare sejalo sengwe le sengwe se se jalwang mo tshimong go thusa temo ke sone se tshwanetseng go akarediwa.

One o tlhopha lefelo le le siameng two o tlhopha dimela tse di golang bonolo three baakanya mmu four tlamela ka metsi a a lekaneng five rulaganya sebaka sa gago.

Go dirisa mekgwa ya temothuo e e tswelelang jaaka thefosano ya dijalo, temothuo ya le tse dingwe tse di fokoditsweng tsa di-chemical-e tse di thusang go tlhokomela boitekanelo jwa mmu le metswedi ya metsi.